Mohodu ka setso o phehwa ka metsi fela. Ha o qeta ho a pheha ka metsi, o tshela letswai.

Tjhehe, ke bona sena se sa etsahale hobane re le batho ha re lekane ka boemo ba bophelo. Le menyetla ya bophelo ha e tshwane.

Ke hobane matsatsing a kajeno melao le melawana e teng eo o tlamehang ho e latela mosebetsing. Sena se ka etsa hore hobe thata hore o apare diphahlo tsa setso.

Lesela la kobo ya Basotho le hlaha hona mona naheng ya Afrika Borwa. Kobo ya Basotho e qadile ho etsetswa Randfontein, Johannesburg.

Ho ya ka pono ya ka, nna ke nahana ho nne ho tswele pele ho hlabuwa kgomo b Ha o feletswa motho hobane ke setso sa rona re le Basotho ho feletsa motho ka kgomo.

Ke tlo pheha dijo tse monate tse kang papa, le nama ya kgomo, le mokopu le ditapole.

Ho ya ka pono ya ka, lebollo ha le sa na seriti. Batho ba motseng wa ka ba tswang lebollong, ke batho ba dulang ba tauwe. Ba bang ba sebedisa dithethefatsi.

Thepa e kenang le yona ka tlung e lekane ho bapatsa setso saka. Kena le thepa e kang lesolanka, moseme, modiyanyewe, le tsheya.

Dijo tseo ke tlo di pheha, ke tlo pheha papa, le nama, le ditapole le mokopu. Dintho tseo ke tlo di hloka ke tlo hloka nama, le mokotla wa ditapole le lebolotsana la mokopu. Ke tla qala ho pheha ka Labohlano pele ho lefu.

Ke apara diaparo tsa colour blocking. Ke susumetswa ke hore batho bao ke phelang le bona motseng ba apara diaparo tsa colour blocking.

Ha motlakase o wele re pheha ka setofo sa mashala. Pakeng tsa motlakase le setofo sa mashala ho turang ke motlakase hobane o dula o reka motlakase kgafetsa. Ha setofo sa mashala ke kgona ho reka mashala habedi kapo hararo kgweding.

Kena le kgaitsedi ya ka e falletseng moo re dulang. O se a dula Eswatini. Ha re bua le ena, re bua ka puo ya Seswati.

Ke lwanela hore ha metsi a kwetse, mmasepala o fe batho dijojo hore ba tsebe ho kga metsi.

Ke hore ba mo rute hore o tlameha ho tshwara lelapa la hae ka tsela e jwang?

Ba lefapha la tsa bophelo bo botle, le maponesa le setjhaba ba lokela hore ba sebetse mmoho ka tsela ena. Setjhaba se lokela ho sebedisana le maponesa hore ba tshware bo ramephatho ba seng melaong. Sena se ka thusa haholo ka dipolao le dipeto tsena tse atileng.

Nka rata ho fumana setsha mahaeng hobane ditsela tsa mahaeng di kgolo haholo. Hape o kgona ho etsa hore o kgone ho jala meroho ya hao.

Ke bona ele pono e ntle haholo. Lebaka ele ho utlwisa baditjhaba dijo tsa Basotho.

Ke ile ka ja dipabi lapeng. Lelwala moo ho silelwang poone kene ke le bona Basotho culture.

Bakganni, ke tlo pheha papa le malamohodu. Ke tsona tseo ke tlo di rekisa.

Ke bo malome ba hae kapo bo ntatemoholo.

Ke a sebedisetsa peipi ya metsi e dulang e taboha pela jarete ya ka.

Eya, ke bona e tekatekano pakeng tsa banna le basadi. Eya, e tsamaya le dinako tsa ka.

Kobo ke e nngwe ya moaparo ya Basotho ho tloha kgale-kgale.

Motswalle wa ka, ba lelapa la heso ba lo nnyadisa le motho eo ke sa mo tsebeng. Ke tshohile haholo hobane motho eno ha ke mo tsebe ebile ha ke mo rate.